Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhanna vha vhe vhathu vha no ṱhogomela mitakalo yavho ngauri vhanna ndi vhathu vhane vha tshi shuma mishumo i lemelaho mishumo ya zwanḓa, mishumo ine ya vha ṱoḓa vha na mitakalo ya vhuḓi ine mitakalo ya vhuḓi ndi yone ine ya ḓo kona u ita uri vha kone u shuma mishumo yavho ya zwanḓa hu si na vhuthada sa mishumo yo no nga u fhaṱa ndi mishumo ino shumiwa nga, nga, nga vhathu vha vhanna , mishumo yo no nga khamusi ye yi ya zwanḓa ndi ngazwo ndi tshiri vha tea u vha na mutakalo wa vhuḓi vha nga si kone u shuma mishumo ya zwanḓa arali vha si na mitakalo ya vhuḓi.

Nṋe ndi vhona miduba ine ya foḽiwa vhuongeloni ha nnyi na nnyi i si miduba yo fanelaho i songo fanela ngauri zwi a sia vhaṅwe vha vhalwadze vha tshi mbo ḓi lodzwa, lozwa matshilo avho vha tshi kha ḓivha vho lindela tshumelo kana vha tshi khaḓivha vho foḽa miduba ndi vhona zwi songo fanela na luthihi.

Khombo ine i nga wela vhathu vhane vha kho dzula fhethu hune a vha ngo randelwa muvhuso .

Ndi ngari ndi zwa ndeme vhukuma ngauri ha ya madokotela a sialala a kona u vha na ḓivha zwakale kana a kona u ṱalukanya maitele a zwa kale ngauri kale ho vha hu tshi ḓi tshiliwa nga ane madokotela a sialala, zwino arali hu tshi kho vha na madokotela a sialala ane a nga ḓa a kunakisa nga murahu ha mashudu mavhi ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma kana hu one maitele o fanelaho ngauri vha ṱatukanya uri hu tea u itea mini uri zwithu zwivhe ngonani kana hu tea u itea mini arali zwithu zwo tshinyala.

Ndi nga tea u dzula ndo ambara tshikelekete kana masiki uri vhulwadze ha TB vhu si mpfhukele ngauri vhu pfhukela nga zwitzhili musi muthu a re na vhulwadze ha TB a tshi kho hoṱola.

Tshivhangi tsha mulilo muhulwane tshine nda tshi ḓivha ndi tsha u thoma ndi makhanḓela tsha vhuvhili ndi dzi phurama soṱofo tsha vhuraru ndi ngari ndi ndi muḓagasi nawo u ya vhanga mulilo tshiṅwe tshine nda tshi ḓivha ndi mufhiso wo kalulaho u wa vhanga mulilo maḓakani.

Ndi nga muthusa nga u mufha ngeletshedzo ya uri ya uri a, a ṱhogomelise hani ṅwana wawe kana muthu a mubebi u tshilisa hani ndi nda dovha nda mu thusa kha uri a wane tshenzhemo ya u alusa ṅwana ya u alusa ṅwana a na mutakalo wavhuḓi.

Maitele a kale ho vha hu tshi to fhaheliwa nowa ya mufumakadzi kana ha shumisiwa hu tshi vha ho shumisiwa mishonga ya sialala kana ya tshivenḓa u thivhela wamu, wa tshifumakadzini, muthu wa tshifumakadzini uri a kone u vha na vhana vho linganaho vhane a kho vha ṱoḓa.

Khombo ya u ḓi wana u tshi kho dalela dokotela a si ho molayo, a si na ṱhanziela kana a siho ho mulayoni ndi ya uri ha nga itea zwiṅwe zwithu musi vhathu vha tshi kha vha tshi kha, muthu a tshi kho alafhiwa zwi ḓo sia hu si na mulayo, maga ane mulayo wa ḓo dzhenelela wa ḓo dzhenelela ngawo kana zwi ḓo sia dokotela a tshi fhedzisela a tshi khou u, u fariwa nga, nga vha mulayo kana nga mapholisa ngauri u kho thusa vhathu a si na, a si na ṱhanziela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri muthu a ḓi wane a tshi kho ita ndingo, ndingo dza malofha tshifhinga tshoṱhe uri a kone uvha a kho ḓivha vhuimo vhune avha khaho kana vhuimo vhune mutakalo wawe wavha khaho. Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma ngauri tshiṅwe tshifhinga muthu u ya wana a na malwadze ane ha zwi ḓivhi zwino arali a tshi dzulela u ita dzindingo u ḓo kona u ḓivha malwadze ane avha nao a kona u wana dzilafho hu kha ḓivha na tshifhinga.

Ndi uri tshithu tshine tshi nga thusa vhathu nga mishonga ya mazwifhi ndi uri muthu a tshi fhiwa mishonga u tea u thoma a ita ṱhoḓuluso kana research, u tea u thoma avha o ṱoḓulusa uri na oyu mushonga ndi zwavhukuma na u ya thusa hone u khou wana kha dokotela ḽi ri na ṱhanziela na kana ḽo tendeliwaho na nga mulayo uri ḽi fhe mishonga na yo imaho nga uri.

Mavharivhari ane ndi nga ri ndo a pfha nga malugana na u fhirela ha HIV ndi a uri musi arali muthu o pfhukeliwa nga tshitzhili tsha HIV a zwi ṱavhanyi zwo ḓi sumbedza tshi a thoma tsha dzula tshitzhili tsha hone kha muvhili wawe tshi tshi kho ḓi hulela, zwino ndi khwine arali a tshi ṱavhanya a itiwa dzindingo a wana mishonga yo fanelaho ine ya ḓo tshi dzimula tshi sathu hulela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhana vha wane zwiḽiwa zwi re na pfhushi u itela uri musi vha tshi ya zwikoloni vha ye zwikoloni mitakalo yavho i ya vhuḓi na masole a mivhili wavho o khwaṱha uri vha si suku pfhukeliwa nga malwadze maṅwe na maṅwe, na uri musi vha zwikoloni vha kone uvha vhana vhane vha vha na nungo kha u ita mishumo yavho ya tshikolo.

Dzine nda dzi ḓivha dza vhuteamiṱa ndi ḓivha ya ya musi mufumakadzi a tshi ya a vhofhiwa nowa nga, nga, nga madokotela a sialala na, na zwa, na zwa vhathu vhatshena, musi muthu wa mufumakadzi a tshi toya kiḽiniki a ṱhavhiwa dzhegiseni musi arali o no vha na vhana vhane vho mu lingana kana ane a pfha vho lingana.

Ndi ngari ndi khombo dzine dzi ngaho u engedzea ha vhulwadze masole a muvhili wavho avha a si na mannḓa zwa sia khamusi vha tshi vho lovha, kana ri nga ri tshiṅwe hafhu ndi uri vha nga wana maḽa, malwadze a no nga maḽaria, dzi TB hanea malwadze u ya nga u angaredze ane a si, a ne a wanala musi muthu a tshi kho dzula dzitshikani.

Hezwo zwi vha zwi kho itiswa ngauri muthu u vha o renga tshithu nge avha o vhona muṅwe a si na nḓalukanyo kana a si na nḓivho ya uri tshi shumisisiwa hani kana maitele a hone a tshi dovha hafhu uyo, honoyo muthu avha a sa ḓivhi masiandoitwa a tshetsho tshithu kana zwivhuya zwa hone.

Zwithu zwine nda zwi ḓivha malugana na, na tshumiso ya zwa u teamiṱa ndi mafhungo a uri vhakegulu kana madokotela a tshivenḓa vho vha tshi shumisa mandiandiani kana ndi nga tori mishonga u ita zwenezwo zwa u teamiṱa.

Ṅwana u, u, nga tshirema u shumeliseliwa tshiumbeumbe ndi tshone tshine a shumiseliwa tshone arali o fariwa nga mukhushwani kana duda u ya nga sialala ḽashu ḽa tshivenḓa.

Khombo eyo ndi ya uri zwi nga sia vhathu vha no kho rengiseliwa yeneyo mishonga zwi tshi kho sia mutakalo wavho u khomboni kana vha tshi kho lozwa matshilo avho ngauri mushonga iyo tshiṅwe tshifhinga i ya vha i songo ṱoliwa nga vhaḓivhi vha mishonga ende i songo ṅwalisiwa kha vho ramulayo.

Nṋe ndi vhona zwo tea uri muvhuso u rwela ṱari uri hu vhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela ndi zwone zwine zwa ḓo thusa u tambudzwa haaa, ha, ha mbeu na u tambudzwa ha vhathu nga u ya nga mbeu ndi vhona zwi tshi ḓo thusa vhukuma.

Ndi a uri zwi, zwi nthuni u teamiṱa a zwina masiandoitwa ende u teamiṱa zwi na masiandoitwa mavhi ngauri tshiṅwe tshifhinga muthu u ari a tshi vho ṱaḓa uri a vhe na vhana zwa vha zwi tshi kho bala zwo bva kha u teamuṱa.

Ndi nga humbela thuso ya uri hu ḓisiwe dzilafho kana mishonga kana dziphilisi dza tshivhalo uri vhathu vha tshi ḓa hu si vhe no khakha kha dziphilisi hu si na dziphilisi kana hu si na dzilafho.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme, ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri hu pfhumbudzwe lushaka nga ha nga ha ndeme ya, ya vhuteamiṱa uri vha kone u ḓivha vhuvhi na vhuvhuya ha u teamiṱa na uri vha kone u ḓivha kunwele kwa mishonga ine vha vha vho fhiwa.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona uri musi muthu o lenga u nwa philisi nga tshifhinga u, u vha a tshi kho vhea mutakalo wawe khomboni u vha kho vhea mutakalo wawe khomboni zwine zwi nga sia tshiimo tshawe kana vhulwadze hawe vhu tshi vho ṋaṋa.

Ndi ngari ndi mu tikedza nga u mu fha dzingeletshedzo dza uri a songo pfha a tshinga ene ha fani na vhaṅwe, nda dovha nda mu tikedza nga u shuma mishumo ine ha i koni arali zwezwi ndi tsini hawe.

Maga ane a nga tea u tevhedziwa kana u itiwa musi muthu a kho ṱhogomela muthu a re na TB ndi maga ane a nga u ambara tshikelekete u dzula u fhethu hu ne ha vhori musi muthu hoya a re na TB u tshi, u tshi amba nae u mu vhudze uri u dzule u kho mu vhudza uri a tshi hoṱola a thivhe mulomo zwithu zwo no nga zwezwo na zwiṅwe zwinzhi.

Ndi u itela uri mitakalo ya vhana, i vhe i kho wana zwiḽiwa zwa pfhushi nahone ivha i mitakalo yo takalaho yavhuḓi uri vha tshi guda vha gude vha husina tshiṅwe khovha khakhisa nga kha mutakalo wavho.

U hayeliwa ndi zwa ndeme nga malugana na uri musi muthu u hayeliwa, tshitzhili tsha tsha tsha COVID-19 a tshi koni u mu kavha na uri u a kona u tshila ana tsini na hu na vhathu vha re na tshitzhili itsho.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri hu vhe na ṅwedzi wo kwo nekedzwaho vha ngaho ngaho khetheaho kha mutakalo wa vhanna, ngauri mitakalo ya vhana ndi ya vhuthogwa vhukuma ngauri vhana vha vha vha kha ḓivha na vhutshilo vhunzhi vhune vha kho tea u vhutshila hone hone vha na mitakalo ya vhuḓi.

Ndi u ḽa zwiḽiwa zwa matsheloni zwi re na mutakalo, ngauri u tshi vuwa nga matsheloni a wala zwiliwa duvha u bva nga matsheloni musi muhumbulo u tshi kha ḓivha munu, zwa u thusa uri u kone u humbula tshikoloni zwavhuḓi u kone u elekanya u kone u fara zwithu hu si na ndavha.

Ndi mbekanyamushumo dzine dzavha dzi kho gudisa vhuḓifari ha vhana, na u gudisa vhabebi uri vhana vha tea u vha vha khou ḽa zwiḽiwa zwo imaho nga nḓila ḓe nahone vha tea u sala zwiḽiwa zwo imaho nga nḓila ḓe, ezwo zwi thusa uri vhana vha si sie vha na mutakalo yavhuḓi ne vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa pfushi.

Nṋe ndi vhona unga yo bvelela vhukuma ngauri ivha yo thusesa kha u kha u bveledza nḓivho, ngauri muhumbulo ya vha na ndi mihumbulo ya ndeme ngauri ndi vhone vha rangaphanḓa vha matshelo.

Ndi vhona unga u ḓivhadza tshitshavha nga ha EMS zwi vha zwi zwo eḓana ngauri vha i tshi to nga ndi ndi ndi ndi musi u khou gudisiwa ndi nḓivho ya zwa u ḓivha ku ku ku shumele kwa shango u ya nga ha masheleni uya nga ku vhusele.

Ndi ngari maḓala anga a u fhedzisela kiḽiniki ovha madalo a vhuḓi, ngauri ndo ḓo fhedzisela nditshi kho wana thuso ndi tshi kho thusalea kha zwe nda vha ndo yela zwone.

System eyi ivha ya ndeme kha vhathu vha no tshila na vhuholefhali ngauri vhathu vhane a vha koni u ḓi itela zwithu nga vhoṱhe, zwine zwa amba uri muvhuso u tea u dzhiela nṱha vhathu vho raloho wa vha tikedza wa vha ṋea thikhedzo yoṱhe ine vhaṱhoga.

Ma gavhelo a vha holefhali a vha thusa kha uri vha kone u swikelela zwi shumiswa zwavho sa zwi musi vha sa koni u ḓi itela zwithu sa ma bofu vha tea u wana bugu dzine vha kona u dzi dzivhala, sa vha sa koni u tshimbila vha tea u wana dzi wheelchair.

Ndo langa mutakalo washu nga u dzula ro ambara tshikelekete, na u dzula ri nduni, na u dzula ri tshi kho social distensa arali robva ri si na ane a sendela tsini na muṅwe.

Ndi ngari tshikimu tsha zwiḽiwa tshikoloni tshashu ndi tshikimu tshi shumaho zwavhuḓi, hu ṋetshedza zwiḽiwa zwi nonga tshiḓammba, raisi na khovhe, na dzi khavhishi, na ṋawa zwiḽiwa zwine zwavha zwi na mutakalo kha vhana vha tshikolo.

Ee, ndo no vhuya nda lenga kiliniki ngauri ho vha huna hu si na vha vhaongi vho linganaho vhathu, vhathu vho vha vho ḓa nga vhunzhi.

Zwithu zwine ra tea u zwi ita ndi uri ri si ṱutshela o ambara tshikelekete, na uri vhathu ri tea u dzula ri u hayeliwa uri dwadze ḽi tshi ḓa ḽi wane ro no luga.

Ndi nḓila ya uri zwikoloni zwa vhaholefhali, hu tea u vha na na zwi shumiswa zwa didzhithala zwine zwa gudisa vha holefhali uri vha kone u zwi shumisa.

Ndi mulaedza une wanga ri kha vhathu vhathu kha ri ambare tshikelekete tshifhinga tshoṱhe, ri vhe na u sia tshikhala vhukati ha muṅwe, na uri ri hoṱhe hune ra dzhena hone kana ri tshi bva ri sanithaize.

Ndi khaedu ine ya nga u walw, u wana malwadze nga vhuḓalo, u sa vha na mitakalo ya vhuḓi na zwiṅwevho khaedu dzine dzi nga ḓa nga u tshikafhala nga u vha na na na khombo kha matshilo avho.

Nyimelo mmbi ya bada kha vhupo husi fomala, yo kwama ambuḽentse nga murahu ha musi ho itea tshiwo, ambuḽentse dza lenga u swika, ha fhedzisela hu tshi vho vha na u luzea ha matshilo a vhathu, kana fhedzisela hu tshi vho vha na u huvhala ha vhathu ho kalulaho.

Wa khwiniswa nga murahu ha musi hu tshi khou ṱoḓiwa vhathu vho to ṱola zwiḽiwa uri zwi na mutakalo wavhuḓi u guma gai, uri vhatshi fha ṋea vhathu zwiḽiwa, zwi vhe zwi na mutakalo.

Tshaka dzo engedzeaho dza dza dza u tikedza dza thikhedzo ya masheleni a vhathu vha vhuholefhali, ndi tshaka dzine dzavha dzi kho bva kha vhu masheleni ane a vha khou bva kha kha zwiimiswa na vhathu vhane vha vha uri vha na dzi tshelede.

Ndi vhona hu tshi nga tea upfhi hu vuiwe dzi kiḽiniki dzine dza vha dzi tsini na na miḓi, na uri u engedziwa dzi ambuḽentse dzikiḽiniki hu vhe na ambulance dzo vhalaho sivhe na ambuḽentse nthihi kana mbili.

Ndi ngauri vha ya zwi ḓivha na zwori zwi kambi na zwi dzidzivhadzi asi zwithu zwi re na mutakalo kha kha vhutshilo havho kana kha kha muvhili wavho.

Tshenzhemo ndi ya uri, ambuḽentse dzi a swika vhathuni tshinyalelo yo novha khulu kana mutakalo wa muthu wo tshi vho tou ṋaṋa u vhaisala.

Ndi tshifhinga tsha musi hu na COVID-19, hu ndo vhuya nda lindela kiḽiniki tshifhinga tshilapfu vhukuma hone zwa si nahone zwa si mpfare zwa vhuḓi sa vhunga hovha hu kale ndo ḓi lindela.

Ende uri vha bveledzisa bada, vha lugise dzi bada, madindi ane avha badani a lugisiwe uri ambuḽentse dzi tshi ḓa vhathuni, dzi vhe dzi tshi khou ḓa lwa shishi ngauri dzi tea u gidima.

Tshumelo vhu poni hashu dzone a dzi ngo eḓana nga uri, huna zwinzhi zwine zwavha zwi kho shotha. Tshumelo vhathuni a i khou swika na luthihi.

Ndi ngauri mivhili yavho yo vha i na masole a ne a ne a nga vha a si masole o khwaṱhaho nahone vho vha vha songo hayeliwa, hone fhedzi vhanwe vho vha vha si na masheleni ane vha nga kona u ṱhogomela mitakalo yavho.

Ndi nga ri ku humbulele kwa vhanna ku vhakho fhambana vhukuma na kwa vhaṅwe vhathu, ngauri vhana asi vhathu vho no dzhiela mutakalo wavho nnṱha.

Zwinga thusedza kha sia ḽa uri ri dzi kiliniki dzi re na madokotela na ngalafho khulwane a nga tea yo wana malamba hedzo kana malamba ane a vha khou bva kha tshitshavha, ane avha o ṋetshedzwa nga u to ḓi ṋekedzela.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo anḓadza mafhungo a vhuḓi nga maanḓa nga tshifhinga tsha COVID-19 ngauri yo eletshedza vhathu uri, vhathu kha rivhe vhathu vhane ra dzula ro ambara tshikelekete misi yoṱhe hoṱhe hune ra vha hone nahone ri dzule ri tshi khou sia tshikhala vhukati ha muṅwe.